Umntu xa umtsalelayo umnxeba, kuye kube ziindleko ezinintsi kodwa xa umthumela umyalezo ngoWhatsApp okanye noTelegram uye ufike kwangethuba. Kungenzeka lo mntu usengozini okanye akekho sengozini kodwa usemsebenzini apha angenokwazi khona ukuthi apha ambambe umnxeba wakho kodwa kungalula for, kungalula ukuthi akwazi ukubuyela kuwe ngomyalezo kaWhatsApp okanye okaTelegram.

Ngokuhamba kweminyaka ubuxhakaxhaka buye busanda buye busanda, abantu bakuthi baphelelwa yimisebenzi. Uluvo lwam luthi ke kubalulekile okokuba ngaba umntu ngeli xesha asebenzayo atye ebeka alungiselele ingomso ngoba akukho mntu ulaziyo ingomso ukuba lisiphathele ntoni. Ngoko, kodwa xa unesentana zakho othe wazibeka uye ube nayo into wakuphelelwa ibe khona oyiqalayo.

Ingayinkonzo ye-DSTV, ngokuba i-DSTV inabantu abaninzi kwaye abantu sebeyisebenzisa. Ngoko inabantu abaninzi abangathi uba bayibukele olu shicilelo.

Andinokuva kabuhlungu okanye ndibuphoxeka ngokuba kungacaca okokuba icacisiwe zonke izinto kwiimpepha zomtrimisho okanye kwi-smart TV. Ndingajonga okokuba kuyintoni isizathu sokuba ndingakwazi ukubukela le nto ndifuna ukuyibukela ngeli xesha kumele ndiyibukele ngayo.

Ngabantu abangathathi ntweni, abantu abangaphangeliyo kwaye abasakhangela imisebenzi, abantwana besikolo abaphuma kumakhaya angathathi ntweni apho kungekho mntu uphangelayo kuwo kodwa bexhomekeke kwimali yenkamnkam.

Kuyingxaki kakhulu ngokuba besisajonge lukhulu kulutsha lwethu olukwezi field. Kwaye iyabonisa ukuthi izohamba ihambe iphele ngokuba abantwana abakhuthazeki.

Inkonzo engxamisekileyo yoqhakamishelwano.

Ibachaphazela kakhulu ngokuba abanye babavula ingqondo. Kodwa abanye bayabadobelela engqondweni, abanye bayathukana kwiinkonzo zokunxibelelwano kumaqonga wonxibelelwano.

Hlonipha uyihlo nonyoko ukuze imihla yakho yolulwe emhlabeni.

Ndiwubona njengombono omhle ngokuba abantwana bangakwazi ukujonga kwiikhompyutha zesikolo imisebenzi yesikolo kwaye nezinto abangaziqondiyo bakwazi ukuzitshekisha okanye ukuzijonga.

I-smartphone senza izinto zibe lula, kulula ukuthumela umyalezo nge-social platform into ezinjengoWhatsApp, u-Telegram kanti noFacebook.

Ayilunganga ngokuba amathala weencwadi ayenzelwe wonke umntu akwazi ukufikelela kuyo.

Ewe, linefuthe elibi ngoba ixesha elinintsi ulichitha. Ixesha elinintsi ulichitha kwimidlalo yeintanethi loo nto ibangela okokuba ezinye izinto ezibalulekileyo ungakwazi ufikelela kuzo okanye uzibone kwangexesha.

Abantu bathanda iindlela ezenziwe ngayo kwaye zikwiqondo.

Abantu bathanda iindlela ezishicilelweyo ngazo kwaye neqonda okanye izinga lazo sezikwiqonda lokuba ungaphinde ube nomdla okanye zenza umdla okokuba ngaba uphinde uzibukele okanye zingapheli.

Ndingakhetha indlu encinci egcweleyo .